Ke ka akantsha morogo wa beetroot le fa beetroot e itsege thata ka ntlha ya tholwana ya yone e khibiudu, makgasi a yone a ka jewa jaaka morogo mme a tletse le iron. Go lema beetroot ga go thata thata e gola ka bonako mme e ka rekiwa mo mmarakeng ka ntlha ya molemo wa yona wa botsogo, batho ba le bantsi ba santse ba sa itse gore makgasi a beetroot a ka jewa ka jalo seo se ka nna kgwebo e molemo le dijo tse di tlhokegang mo malapeng.

Go jala ditamati go simolola ka go lukisa lefatshe gore le nne phepa le le nonneng peo kgotsa dimela tse di jewang peo kgotsa dimela tse di tse dinnye di jalwa ka mela mme go tlhokega go nosetsa ka metlha ka gonne ditamati di batla metsi a mantsi, fa di ntse di gola balemi ba tshwanetse go tlosa matlhaka gore go sireletse ditamati mo dikhunkhweng, fa maungo a setse a bo utswitse ditamati di a kotulwa ka kelotlhoko gore di seka tsa phatlhoga mme di bewa mo mabokosong gore di rekisiwe kgotsa di dirisiwe mo lapeng.

Rooibos e simolola ka peo e e jalwang mo lefatsheng le le omileng le le nang le letsopa, fa di mela di gola di tlhoka go nosetsa ka tekatekano le go tlhokomela gore di seka tsa sengwa ke matlhaka, fa di setse di gola sentle makala a a kgaolwa ka ka dinako tse di rileng, makala ao a bo a omelediwa mo letsatsing morago ga moo a gopiwa kgotsa a go ntsha tatso fa a sena go oma sentle rooibos e phuthelwa mme e rekisiwa kwa gae re tsenya matlhare a rooibos mo motsweding wa metsi a bolelo go dira kopi e monate ya teye.

Rooibos ga ena caffeine e na le di-antioxidant tse dintsi, e thusa mo mmeleng, e fokotsa kgatelelo ya madi, e na le ditlhokwa tsa mmele, e thusa le mo letlalong.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone ke tse, ya ntlha phetogo ya tlelaemete, mogote o o feteletseng, pula e sa tlwaelegang le komelelo di ama temo. Ya bobedi, dikokwana le malwetsi, go gola ga dikokwana tse dintsi le malwetsi a a amang dijalo le diphologolo. Ya boraro, ditshwenyego tse di kwa godimo, madi a a dirisiwang mo dijalong, dijong tsa diphologolo mafura le di diriswa a oketsegang.

Go dira dipompana fruits e nngwe ke, go dira maungo a a tlhobologantsweng jaaka snack, e nngwe ke, go tlhama ditlhare tsa boitekanelo jaaka tea blends kgotsa health supplements tse di dirisiwang maungo, e nngwe ke, go tsenya maungo mo dijong tse dingwe jaaka maungo a dirisiwang mo di phaphatlheng di kgotsa diphatsana yoghurt cereal mixed fruits, e nngwe ke, go dira dijeme le di-juice tse di tsentsweng ditlhotlho, go omisa maungo ka thekenoloji e ntšha go dira diphuthelwana tse di senang kotsi for friendly packaging go dira di pompana.